Mina ndzi nga tsakela leswaku a teka xichudeni xa le yunivhesiti tanihi xikombiso hikuva munhu yaloye u tiyiserile exikolweni xa le henhla laha a nga dyondza a pasa ku kondza a ti kuma a fika eyunuvhesiti hi lero i langute timhaka ta vutomi bya yena a swi vona leswaku dyondzo i xitlhangu xa vutomi naswona loko u lava ku ti endlela leswaku vutomi bya wena byi ku olovela u fane u va u ri munhu loyi a dyondzaka naswona a dyondzaka ku kondza a fika eyunivhesiti leswaku vumundzuku bya wena byi va lebyinene kumbe byi va mundzuku lebyi byi nga na ndhawu laha byi yaka kona ku va ndhawu leyinene.

swa ndhavuko leswi ndzi swi tsakelaka swinene i tihove. Tihove ti endliwa hi timanga, tiboncisi, tindluwa, timanga to kandzeriwa na mavele eka lava n'wana, ka van'wani a va cheli mavele naswona i swakudya leswi nandzikaka swinene loko swi kume munhu loyi a kotaka ku swi sweka hi ndlela leyinene.

Switsundzuko leswi ni nga swi nykala vanhu lava hileswaku vanhu lava dumeke na vona i vanhu ku fana na munhu un'wani na un'wana naswona ku duma a swi vuli leswaku munhu i xikombiso lexinene eka vana va kona vanhu lava dumeke swinene misava hinkwayo kambe va va va nga ri swikombiso sws kahle eka vana kumbe eka vanhu van'wana, xa nkoka i ku va u languta munhu loyi u n'wi vonaka ingaku u na leswi wena u lavaka swona kumbe u na leswi u navelaka ku va xiswona eka wena u teka ndlela yaleyo u tshika leswin'wana swo tala hikuva vanhu vana ndhawu ya kahle va ni tlhelo ra kahle na tlhelo ro ka ri nga ri kahle evuton'wini bya vona kambe ku na vanhu lava vo ka va nga ri swikombiso leswinene eka vanhu van'wana.

Mintlhotlho leyi hlanganaka na vavasati lava loveriweke hi vavanuna hileswaku va loko ku ri hi nkarhi lowu wanuna a nga lova hi wona vavasati lava a va nga tirhi va hlangana na ntlhontlho wo a va koti ku ti tirhela kumbe a va swi koti ku hlayisa mindyangu ya vona hikuva wanuna a ku va ku ri yena munhu loyi a va ka a kha a va hlayisa swilo hinkwaswo a swi xava hi wanuna kumbe wanuna hi yena a tirhaka a kota ku hlayisa ndyangu wa yena. Kasi mintlhontlho yin'wana leva hlanganaka na yona i ku va se va tolovele ku hanya na munhu wo karhi wanuna loyi a va kombisana na yena hi swilo swo hambanahambana loyi a va hlayisana na yena loyi a va hleka na yena. So hi ndlela yin'wani kumbe marito yan'wani va sala va ri exivundzeni lexikulu swinene ku va va sukeriwile hi vavanuna va vona.

Ndzi vona swi ri na nkoka swinene hikuva loko munhu a kota ku vulavula tindzimi tin'wana handle ka ririmi ra yena u kota ku vulavula na vanhu eka swiyimo swo hambanahambana xikombiso loko no suka ndzi famba ndzi ya endhawini yin'wana laha ku nga vulavuriweki Xitsonga ku vulavuriwa ririmi rin'wana and ndzi va ndzi kha ndzi ri kota swi endla leswaku leswi ndzi yaka ndzi ya swiendla eka ndhawu yaleyo ndzi kota ku pfuneka hi xihatla hikuva ndzi ta va ndzi kha ndzi vulavula na vanhu lava ndzi va kumaka eka ndhawu yaleyo hi ririmi leri va ri tivaka naswona swi endla leswaku ndzi amukeriwa hi ndlela yo olova ku tlula loko ndzi kha ndzi vulavula ririmi ra mina leri eka tindhawu tin'wani va nga ri tiveki naswona swi endla leswaku hi kota ku amukela vanhu van'wana eka tindhawu leti hi tshamaka eka tona hi endla leswaku va titwa va amukelekile.

Mavito ya vona a ndzi vativi hikuva a hi swilo leswi ndzi nga kula ndzi kha ndzi swi landzelela evuton'wini bya mina, loko ndzo vulavula hi vona a ndzi vativi mavito ya vona kambe ndza swi tiva leswaku ntirho wa vona i ku languta na ku endla leswaku vuhlayiseki bya vana lava yaka entshaveni byi va byi ri bya xiyimo xa le henhla naswona ku nga tshuki na siku na rin'we ku va na n'wana loyi a lahlekeriwaka hi vutomi bya yena loko a ti kuma a ri entshaveni.

Ina mina ndzi munhu loyi ndzi twisisaka leswaku ndzi fane ndzi tiva tindzimi to hambanahambana leswaku vutomi bya mina byi ta ni olovela eka swiyimo swo karhi ku fana na eka nkarhi wa sweswi ku ni tindzimi to tala ta laha Afrika-Dzonga leti ndzi ti tivaka ndzi nga ti dyondza hikuva ndzi kha ndzi hlangana na vanhu lava ti vulavulaka kumbe hikuva hi xiboho xa ndhawu leyi ndzi tshamaka eka yona kumbe entirhweni lowu ndzi tirhaka eka wona. So ndzi vona swi ri na nkoka swinene leswaku munhu i fane a dyondza tindzimi tin'wana leti to ka ti nga ri tindzimi ta yena. So se Xitsonga mina a ndzi ta tsakela ku xi dyondza ndzi xi tiva leswaku loko ndzi hlangana ni vanhu lava nga Matsonga ni va endla leswaku vatitwa va amukelekile ku vulavula na mina kumbe ndzi va pfuna kumbe va ndzi pfuna hi swin'wana leswi ndzi va ka ndzi kha ndzi lava swona hi nkarhi wolowo.

Swilo leswi tolovelekeke evuton'wini bya vanhu vo huma ematikoxikaya i mhaka yo fana no ya etihunyini tindhawu to tala ta matikoxikaya va ha tirhisa tihunyi loko va fane va sweka, ku tseleka mati, ku endla swakudya na swin'wana na swin'wana naswona ku na timhaka ta ku ya va ya ka mati hi ti giivana kumbe hi ti . Ka ha ri mhaka leyi tolovelekeke hikuva a va na wona mphakelo wa mati ku fana na vanhu lava tshamaka emadorobeni kumbe ekusuhi ni madoroba naswona yin'wana ya migingiriko leyi tolovelekeke eka tindhawu ta vanhu lava tshamaka ematikoxikaya i timhaka ta switokofela ta ku nyikana ta ku hanya na vamakhelwana loko un'wana a pfumala munyu vanhu va kona va kota ku pfunana ku tlula tindhawu ta emadorobeni laha vanhu va nga aka emakhumbi lamakulu va ti pfalela ndzeni.

Na n'wana wa mina a ndzi ta va ndzi nga ri na xiphiqo loko a ala kuya exikolweni xa le tshaveni leswi swi endla hikuva munhu un'wanaa na un'wana evuton'wini lebyi hi hanyaka byona i na lunghelo ra leswaku a langa leswi yena a tsakelaka swona hi vutomi bya yena tanihi mina ku nga tatana wa yena a ndzi ta va ni nga ri na xiphiqo kambe a ndzi ta lava ku twisisa ku hikokwalaho ka yini ivi loko a ndzi byirile leswaku hikokwalaho ka yihi ndzi pfumelela na yena kambe kungari hi ndlela yo n'wi lwisa kambe ku ri hi ndlela yo n'wi amukela leswi yena a nga langa swona hi vutomi bya yena.